Go bula kgotsa go tswala account-o ya go boloka madi ya nako e telele, go na le dilo tse di botlhokwa tse o tshwanetseng go akanya ka tsone, jaaka ditsholofetso le ditumelano tsa account-o, sekgola se o tla se bonang, di tlamelo tse di amanang le account-o, ditemo le melawana le phetogo mo di tirisanong tsa sekgola. Fa e le di tuelo di bank-a di rulaganya jaana, kgolagano ya kgetho ya tuelo, ke chelete e o ka e fitlhelang ka dipaka tse di kgethegileng le di tuelo tsa bofelo. Fa nako ya go boloka e fela o tla kgona go tsaya madi otlhe go akaretsa le sekgola.

Fa o batla go tsaya inshorense ya dipoelo tsa loso, go botlhokwa go botsa dipotso tse di maleba gore o nne le kitso e e feletseng, jaaka mefuta ya inshorense e e teng mme le gore e e farologana jang. Diphuthelwana tse ba tla go neya tsona, ke eng se se ka akarediwang mo di phuthelwaneng le gore nako e e beilweng ya di phuthelwana ke efe go fitlha ngwaga o o rileng kgotsa e ka nna e sa kgaotseng.

Sa ntlha o tshwanetse go ya kwa bankeng e ba go rometseng madi kwa go yone. O tshwanetse go nna le di tlhokego tse di tlhokegang jaaka nomoro ya mogala e madi a rometsweng mo go yone, kudu ya tshegetso OTP, kgotsa kudu e e kgethegileng le go itse sekai sa madi se o rometsweng. O tshwanetse go tsamaya go ya bankeng e tshwanetseng jaaka FNB, ABSA, CAPITEC kapa Standard bank, goya ka mokgwa o o dirisitsweng. Fa o fitlha mo atm-eng o ka na wa tlanya konopo ya cardless service kgotsa cash send. Tsenya nomoro ya mogala, kudu ya tshegetso, tsenya selekano sa madi se o se rometseng mme o tla e fitlhela.

Go nna le peeletso ya nako e telele ya go rola tiro, go botlhokwa ka gonne e netefatsa gore o tla nna le madi a a lekaneng go tshegetsa botshelo fa o setse o rotse tiro. E thusa go diragatsa ditlhokego tsa motheo, mme e fokotsa mathata a a amanang le madi mo nakong ya borai. Ka ntlha ya compound interest peeletso ya gago, e ka gola ka selakano se se kwa godimo fa o simolola go boloka madi ka nako. E go sireletsa kgatlhanong le di phetogo mo tlhwatlhwa ya botshelo mme, e go fa boiketlo le boitumelo ka ntlha ya go ikemela ka madi mo nakong e e tlang.

Ke maswabi ka kgang e e diragetseng tsala. Ke lemogile gore ka go go romela madi ka mokgwa o o tshwanang le oo o amogelang thuso ya gago ya loago ka one, ke katswa ke dirile gore madi a gago a thuso a thibelwe. E ne e se maikaelelo a me gotlhelele mme ke kopa maitshwarelo ka mathata a ke a bakileng. Ke kopa o nkutlwele botlhoko ka ntlha ya phoso e, mme ke tla leka ka natla go netefatsa gore ga eke e boelela. Ke go rotloetsa gore o ikgolaganye le bank-a kgotsa offisi ya SASSA ka bonako gore ba go thuse go rarabolola seemo. Fa o tlhoka thuso ka sengwe ke a kopa o mpolelele.

Mekgwa e e sireletsegileng ya go romela madi ka mokgwa wa mogala, e akaretsa di wallet-e tse di senang karata, go romela madi magareng ga di bank-a ka App ya bank-a le thulaganyo ya USSD. Di-wallet-e jaaka PayPal le E-wallet di dira gore o romele madi ka fao e leng gore o tlhoke fela nomoro ya mogala. E dira gore madi a sireletsege ka OTP le pin.

Fa o fetola madi go tswa go account-o ya savings goya go cheque account-o, go ka nna le ditshenyegelo tsa di tiriso tse di oketsegileng. Account-o ya savings e akaretsa interest rate e e kwa godimo le ditshenyegelo tse di fokoditsweng. Fa cheque account-o ena le di tse di oketsegileng jaaka go goga madi mo ATM le ditiriso tsa dikarata tsa debit mme gape di tshenyegelo tsa ditiriso di kwa godimo.